Ahee, minjhani, hi pfukile hi ngo vona makhomelo ma swibedhlele swimbirhi a mafana hi ku kala ka xibedhlele xa munhu loyi a hakelaka hinkwaswo famba hi ndlela hi ku va swi tiva ku ma va hakela hala kale xa mfumo swo swa koho hi nkarhi wun'wani a swi fambi hi ndlela ku ku va swi tivisa ku i mahala so hi nkarhi wun'wani mi nga fika nampundu va ka hayi ti-doctor a ti se fika ri za ri pela mi jika mi nga pfuniwanga i mhaka ya swaku a mi hakeli nchumu hala ya lama hakelaka koho ti-doctor ti tshama ti ri koho and nkarhi wo leha loku moya laya moya mi ya se mi endle ti-appointment mavona na mirhi ya koho ma yi kuma hi mhaka ya swa ku ma hakela so haleni ka mfumo a swilo swa koho hi nkarhi wun'wani a swi fambi na hi ndlela a swi nge fani.

Ahee, minjhani maphesente ma mali matsongo ngopfu hi ku swilo swa sweswi swa vita swa vita switolo u nga famba like na thousand rand wu vuya na munghayo na swilo swa switsongo so mali leyitsongo ngopfu leyi va va nyikaka yona ku nge loko a ku koteka va va ta tatisa katsongo hi ku swilo swa masiku lawa swa vita ngopfu masente maphesente ma yo ma le hansi ngopfu.

Ahee, minjhani ni hleketa swa ku a xiphemu lexi tlangiwaka hi vatswari leswaku vana vo vadya swakudya swa kahle hileswaku voho va nyiketa vana lava swakudya swa ku va dya swakudya swa so na le xikolweni va khuluma na ti SGB va khuluma na vakhomi xikolo swa ku swakudya swi nga right for vana va vona i swakudya swa so mavona.

Ahee eya mfumo wu endla hi ku enela hi ku ku na la tindleleni ma va kuma vanhu lava nga faka matende va vulavula hi swoho va tlhela va fundisa vanhu na le swikolweni a titliliniki emitirhweni van'wani va ta va ta na matende mavoko va tlhela va nyiketa vhanu na ti-condom homu so mfumo wu endla hi ku tiyiseka ngopfu kumbe va nga hira vanhu vo tala swa ku va endla ntirho lowu swa ku swiza swi nghena ka vanhu.

Ahee, eka nkarhi wo leha swienciwa hi va vanghana mavona hi ku ka nkarhi wun'wani u nga kuma mun'wani ku a nga swi dzaha na ku swi dzaha vanghana va fika va n'wi byela swaku hayi he a hi dzahi leswi switirha so na so mavona a nghena loko se a nghena nkarhi wo leha loko mi za mi nghena ka swi ka swidzidziharisi a ku huma i nkingha ku ku a ka ha kumeki a ku olovi ku huma mavona se swi endla like swi endliwa hi vanghana na tinkingha leyi hlanganaka na tona hi ri vanhu ku ku tinkingha ti tele ngopfu mavo so loko se mihleketo njhe ni se ka ku kahle leswaku ndzi tshama ndzi dzhahile swa ku ni nga qavanghi ni nga hleketi swilo swin'wana ni tshama njhe ndzi dzhahile hi kona va ta va right.

Ahee, minjhani ni hleketa swa ku swakudya leswi faneke swi nyikiwa vana va xikolo swa nkoka va va nga nyikiwa alivise nampundzu loko va fika swa ku va ta kota ku funda kahle va qavanga kahle mavona va nyikiwa ma swakudya swa light nampundzu then na nhlekani swakudya swa tiya leswi nga na ti-protein.

loko ya ha sungula mhaka leyi hayi a ni nga titwi kahle ku ku a ni a a nga swi tolovelangi a ndzi nga swi tolovelangi ku hanya na xifonyo swaku u ta xi faka nampundzu ku za kupela dyambu ma ha xi fakile so na ku hefemula ka koho a ku nga fani ku ku hansi swilo leswi nga swi tolovela so swi teke nkarhi swa ku ni swi tolovela.

Ahee, vatsoniwa u nga va u nga va amukela or va titwa va amukelekile na le moyeni hikuva u va byela swa ku na vo va na nkoka ku xin'wana futhi vanwankumi swa swa va tikela ku nga va teka vavisana ka ti-social worker swa ku va kota ku pfuneka va nyiketa swakudya na vo va tlhela va endleriwa a sports lava nga ta tlanga kona va titwa va amukelekile na vo vafana na vanhu van'wana lava nga kahle, va nyikiwa support ka hi nkarhi hinkwawo.

Ahee, ku humesiwa ka mali ya US AID swi khumba mfikelelo wa ARVs i mhaka swa ku vanhu vo tala va vabya ka ka nkarhi wa sweswi va khomiwa hi hi xona xitsongwatsongwana lexi nga HIV so ku humesiwa ka yoho na ti-ARVs kun'wani ti ta famba a ti famba tichoda hi mhaka swa ku a mali liya a yi pfuna swa ku tiva ko hi ku tala e a ya a ya ha ri koho sweswo so swi ta teka nkarhi swa ku ku tlhela ku rekhavhiwa swa ku ti ARVs ti tala ngopfu ni ti-challenges ku ti pfuna un'wana na un'wana loyi a nga na switsongwatsongwana.

Ahee, ahee, mirhi ya xintu yin'wani yi nga horisa mavabyi lawa ma kula ma fanaka na HIV and AIDS a nkingha i ku vhanu va tiva ku a mirhi leyi a va talanga yoho na hi nga tshemba i nga wu horisa swo lava nkarhi swa ku va tshama hansi a va va ma cheka va ma cheka hinkwawo ma kona ma nga horisaku mavabyi lawa munhu a hola hinkwaswo va right va nga ku a nga khomiwanga hi nchumu.

A swilo leswi lawulaka ntsengo wo wa nhlayiso wa rihanyo wa phurayivhete a private hinkwaswo swi swa kona swi famba hindlela ti-doctor ta kwalaya ti endla swilo like hindlela mi tlhela mi kuma na tiphilisi nkarhi hinkwaswo njhe hinkwaswo hantlisa ku ku i private ka ka hakeriwa hala ka xibedhlele xa mfumo swilo swa koho hinkwaswo swi teka nkarhi wa fika nampundzu u za u ya famba late u nga pfuniwanga, ku hala ka phurayivhete hinkwaswo swilo swa koho swa hatlisa.

Ahee, ni hleketa swa ku xikimi xa ku phamela xa le xikolweni xa ku xi basa ku nga hayariwa vanhu lava nga ta cheka ku swilo hinkwaswo swi famba hindlela na, ku hlantswiwa tibavu na tipoto ku nga swo swekiwa na loko se va phamela vana va xikolo hinkwaswo va tiyiseka swa ku hinkwaswo swi swi hlantswiwile swi clean na swakudya Swi swekiwe kahle mavona ti ti-plate ta vana ku fana na ka ti hlantswiwa nkarhi mikarhi hinkwawo loko va lava ku phaka ti hlantswiwa still.

Ahee, a ni ta a ni ta katsa swaku murhi lowu u u hanyisa AIDS, cancer marhambu, TB, BP swilo swo tani ni swi tiva ku hayi leswi hluphaka vanhu ti-kidney va ni tlhela ni faka na swithombe swi vonakarisa swa leswi va swi vonaka leswi va swi vonakala swaku okay leswi ti-kidney mavoni swilo swa tano se ni maketa ka tindhawu leti to tala leti na swi ta va ta swi xava and va ta swi kholwa.

ni hleketa swa ku va nga ponisiwa hi swa ku vatirhi va sirhele va va sirhelela ku va na ti-security ku tlhela na maphorisa ma tshama ma ri active se a ku loko ku report-iwa va hatla va fika leswi na ehleketisa ku swi nga va sirhelela na ka vanhu lava hanyaka na vona.

Ahee, minjhani ni hleketa swa ku maphorisa na vahlayisi va rihanyo va nga khomisana hi swaku va fambela tindhawu leti leti xavisaka mirhi hi ku tindhawu tin'wani a tina maphepha va tlhela va va civuka maphepha se ku hinkwawo ma famba hi ndlela na loko se ku na tindhawu leti va ti endlelaka mirhi se va vuya va xavisela vanhu mavona so maphorisa ma nga khomisana na na vahlayisi va rihanyo va fambela tindhawu leti loko vanhu va nga na maphepha va khomiwa.

Ahee, minjhani ni ehleketa vukorhokeri lebyi hatlisaka for ndhambi ku nga ku i swihahampfhuka hi swona leswi hatlisaka hi ku loko ku ta rindziwa timovha ta maphorisa or lava lamulaku ta ha ta suka kule kuma se ku na traffic laha tindleleni so swihahampfhuka hi swona leswi nga right.

Ahee, minjhani eya ka van'wana swi pfunile hikuva swi kotile ku hanya ka van'wani a swi pfunanga hi ku a ni swi twisisa ku ni ta ku maybe masocha ma muzimba mavoko onhela huku van'wani loko va tile ku va hi ta ku tlhava ku masiku se va vuya va vabya van'wana va hi siya emisaveni ka van'wana swi pfunile huku i a va koti ku vikelela ka nkarhi wolowo.

Ahee, minjhani ni hleketa swa ku leswi nga endliwa swa ku ku va na vutiyiseki leswaku riqingho rin'wana na rin'wana ri endliwaka ra hlamuriwa ku va qacha faneke va qacha vanhu vo tala van'wani va tirhela a tindlwini leswi swi vitiwaka ku ri hi ti-remote job swa ku swi swi swi nga swi nga endla hinkwaswo swi va hi swi hatla ku ku loku va va hiri vanhu vo tala swi hi swin'wana na swin'wana swa vevuka a swi fani swa ku va hira vanhu lavatsongo ku na tifoni leti vanhu va fona va tele so a ta ha koti na ku hlamuleka.